Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba abaninimhlaba benza imali elula kwaye ekhawulezileyo ngoba kaloku bayaqashisa abantu eziyadini zabo. Umninimhlaba wokha amagumbi amaninzi aze andule ukuqashisa abantu eyadini yakhe.

Ukuzithengela ikhaya kubaluleke kakhulu ngoba kaloku uba nendawo yakho ethi wena engaxoxisiyo.

Into endingamcebisa yona kukuba enze ikoteyishini kwaye abize nengcibi ayibuze ukuba, ingambiza malini na ukumokhelela loo ndlu ayifunayo.

Ndingaziva ndidandathekile kakhulu emphefumlweni kodwa emva kodandatheko olo, ndingangena ngaphakathi ebhankini ndibaxelele ngale ngxaki.

Iinkampani ezinje, makazi, zidla ngokutya iimali zabantu zogqiba zibaleke nazo zitye kwabanentsente.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngengxowamali yeinshorensi yabangaphangeliyo kukuba le mali uyifumana xa ungaphangeliyo, awuyifumani xa uphangela.

Ndingamcebisa ukuba xa esenza oko aye kubatyalizimali abathenjiweyo kwaye abasemthethweni.

Mama, umasingcwabane ubaluleke kakhulu ngoba kaloku xa usishiyile ulandulele eli, kufuneke umngcwabo wakho ube ngumncwabo onesidima kwaye obukekayo ebantwini.

Mna ndizithembile iibhanki ngoba kaloku endlini akukhuselekanga nabani na angafikelela phantsi kwetrasi yakho kanti ke xa imali yakho isebhankini, akukho lula ukuba nabani na afikelele kuyo.

Le nkxasomali ibaluleke kakhulu ingakumbi kubafundi ababuya kumakhaya angathathi ntweni. UNSFAS uye abhatale zonke iindleko zokuhlala xa umfundi efunda kwiyunivesithi apho kukho amagumbi wokuhlala. UNSFAS uye abhatale zonke iindleko zokutya kunye nazo zonke iindleko zokukhwela ukuba umfundi lowo uyakhwela xa esiya esikolweni.

Irhafu yendlu kunye neinshorensi yendlu zibaluleke kakhulu, ingakumbi i-inshorensi yendlu ngoba kaloku xa indlu yakho ithe yatshata loo nkampani yeinshorensi iye ikubhatale yonke imali exabisa loo ndlu yakho ukwazi ukulungisa indlu yakho ibuyele kwesaa simo ibisiso ngaphambili.

Xa i-ATM iginye ikhadi lam ndingangena ngaphakathi ebhankini ndiyobacacisela ngesi sehlo.

Ikhadi lokuthenga ngetyala lilungile xa usenza into ozoyibona, into ozoyikhomba ngomso. Alilunganga xa uzodyuwaza imali kwizinto ezingabalulekanga.